Dzi a laṱiwa.

Zwi dzhia mithethe ya fumiṱhanu nahone u sumbedza uri mushumo wo shumiwa zwavhuḓi i vha yo kuna, i khou sumbedza u si tsha vha na mathenga.

Lu vhulungea nga u lu dzhenisa nga ngomu ha matshekasi wa dzhenisa firidzhini.

Lukanda lwa kholomo vha ya lu anea lwa vha uri lu ome hezwi lwo oma vha vha lusu, vha lu dzhenisia nga ngomu ha maḓi vha lusuka vhaṅwe vha ita zwiambaro ngalo.

Ndi shela maḓi kha khuhu nahone u shumisa maḓi a u fhisa zwi thusa u leluwa u ntsha mathenga.

Vha a shela nga ngomu ha dzi khontheina vha a vhea fhethu ho no rothola.

Musi ni tshi khou ṱhavhiwa mutakalo u ṱhogomelwa nga u ṱalutshedza khonani kana wa muṱa zwine na khou pfha na u femela nga nnḓa na nga ngomu zwi a thusa u fhungudza thaidzo.

Hai.

U tea u vha na vhulenda musi a tshi khou ṱhavha zwinoni u thivhela u huvhala, u tea u dzula a khou zwi ṱhogomela u thivhela vhu, malwadze, u tea u ṱhogomela zwinoni u thivhela uri zwiṅwe zwi si fhireliwe nga malwadze.

Hu na mitshini ine vha i shumisa, ndi vhona nḓila ya khwine hu u shumisa lufhanga.

Ee, uri a kone u tshila na u kona u wana tshelede ya u renga zwiḽiwa.

U bvisa lukanda zwavhuḓi nga u ongolowa uri u kone u thivhela u vhaisala ha lukanda, u shumisa dzi thulusi dzi thulusi dzo teaho, u bvisa lukanda fhethu ho kunaho, u khatha lukanda zwavhuḓi uri u kone u thivhela u bvisa na ṋama.

Vha ṱhogomela zwishumiswa zwavho, vha ṱhogomela na zwifuwo zwavho na u zwi fha zwiḽiwa zwi no vha na mutakalo wavhuḓi, u renga dzi thulusi arali dze vha vha vha khou dzi shumisa dzo tshinyala, u sheledza zwimelwa zwavho na u rengisa zwimelwa zwavho nga mutengo wavhuḓi.

Ee, ndo vhona zwo leluwa u fhira zwe nda vha ndo lavhelela.

Hai, a thi thu vhuya nda ḓiwana ndi fhethu hune ha khou vhulaiwa zwi fu zwifuwo kana ndi khou vhulaya zwifuwo, ndi ḓivha fhedzi nga ha khuhu.

Arali vha khou vhulaya kholomo a vha i kokodzi nga mutshila, vha i vhofha na muri vha i hasha nga muṋo wa mazhoro vha i rema kha mukulo.

Vha ya i khatha nga dzi phisi nga dzi phisi zwine zwa khou ṱoḓa u ṱanzwiwa vha zwi ṱanzwa, then vha hamula na mala, vha ṱanzwa na magulu na iṅwe ṋama vha isa mutshini for u ita dzi vorosi dzi dzi dzi mince meat, marambo uri vha kone u rengisa.

Vha tea u ambara maovorolo for u siḓodze zwiambaro zwavhudi ma malofha, vha tea u shumisa zwishumiswa zwi songo tshinyalaho, vha tea u ambara magiḽafu for u, malwadze.

U shotheliwa nga maḓi, zwiḽiwa na environment like bulege ine vha nga hira hone mavu, manyoro.

U ṱhogomela zwishumiswa u fanela u lugisa zwishumiswa zwine zwa tea u shumiswa u zwi ṱole musi dzi khou engedza endedziwa na u zwi u vha na zwishumiswa zwo teaho.

Vhalimi vha tea u rengisa zwifuwo zwavho zwavhuḓi na u guda u uri zwi vhe na mutakalo wavhuḓi, u ṱhogomela zwishumiswa na u la u langwa ha zwifuwo na u hulisa.

U kundelwa nga zwishumiswa, u shuma na vhathu vhane a vha ḓivhi nga ha u bvisa lukanda lwa kholomo, u sa vha na dzi giḽafu.

U sheledza zwimedzwa zwavho, u ṱhavhela zwifuwo zwavho na u zwi fha zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo wavhuḓi.

Nga vhurereli hezwi vha tshi vhulaya zwifuwo vha ya zwi vhofha, vha hasha vha zwi hasha muṋo u ntsha mi mimuya mivhi vha zwi rema nga mbaḓo.

Ndi u guda kuvhofhele kwa zwipuka na nḓila ine vha i shumisa u vhulaya na zwishumiswa zwa u vhulaya zwipuka.

I nga vha mishonga yo tendelwaho shumisiwa na tshi nga vha tshisibe tsho tendelwaho hu shumisiwa kana tshone tshipiriṱi.

Hu nga vha lufhanga, i nga vha mbaḓo, zwi ṱhogo uri u zwi ṱhogomela u tea u vha na vhulenda na u tshea zwavhuḓi uri u si bvise na ṋama.

Maḓi uri zwimela zwi kone u aluwa zwavhuḓi, ma manyoro uri zwi kone u vha na pfhushi mishonga ya uri i i nga vha i khou thivhela ḓuvha na.

Khuhu i na lukanda lwa vhulenda dziṅwe zwiṅwe zwipuka zwi na, lukanda lwa, lukanda lwa lwa lwa u konḓa different ndi ya uri kha khuhu ri ḓo ṱavhanya ra ntsha lukanda, kha zwipuka ri zwi ḓo dzhia tshifhinga.

Kale vhathu mabulasini vha vha tshi shumisa zwanḓa for u lima na u gulula mazambani, mirambo, dzikheroti zwa zwino vha vho shumisa mitshini, maṱerekere u lima zwithu zwo leluwa a zwi tsha vha na vhuleme nga nḓila heiḽa ya kale.